Nka mo mamela, ke utlwe mabaka a etsang hore a seke a kgona ho patala. Mme ke mo kgothatso hore re etse moralo o motjha wa tefo, moo a kapa etelang hanyenyane hanyenyane ho latela bokgoni ba hae. Ke tla mo hopotsa boikarabelo ba hae, empa ka tsela e hlomphehang.

Dumela. Ke fumane tjhelete ya ka ya tshebetso e telele. Mme ke batla ho e tsetela, hore e hole le ho hlahisa tswala. Empa ke na le kgwao ya hore mohlang ke e hlokang ka pele ho ka nna ho ba le ditjeho tse phahameng kapa di-penalty. Ke kopa ho tseba hore na ke di tsetelo dife tse teng bankeng ya lona, tse ka mphang tswala e ntle. Empa hape tsa mpha le kgonahalo ya ho fumana tjhelete ga ke e hloka. Na ho molemo ho kenya tjhelete ka fixed deposit kapa ho sebedisa money market account?

Dumela. Ke bone papatso ya life cover ya lona television-eng. Mme ke na le kgahleho ya ho e nka. Empa ke kopa ho botsa ditlhakisetso ka botlalo. Pele ke kopa ho tseba hore na premium ke bokae ka kgwedi le hore na e ka fetoha ka nako kapa e dula e le nngwe? Hape ke batla ho tseba hore ke bokae tjhelete eo ba e lefang ha motho a hlokahala? Le hore na ho nka nako e kae hore tefo eo e tswe ho ba lelapa? Na ho na le disebediswa kapa melemo e meng e kenyelletswang?

Tjhe, ha ba ka ba nhlalosetsa hang-hang. Ba ile ba hlalosa ka mora hore ke botse hore ke eng tseo ba di qhalelang ka thoko. Empa he, ha ho utlwa tabeng ya utlwisisa. Teng ke ile ke a utlwisisa.

Dumela motswalle. Ke kopa o nkutlwele bohloko ka se etsahetseng. Ha ne ke o romela tjhelete ka mokgwa wa cell phone. Ke ne ke sa tsebe hore e ka ama social grant ya hao. E ne se ka bomo, ke ne ke batla fela ho thusa. Ke utlwile bohloko ha ke utlwa hore grant ya hao e thibetswe ka lebaka leo. Ke kopa maitshwarelo ka tshenyo e bakilweng. Mme ke itlame ho thusa le ka ho rarolla bothata bona. Kapa ho ya le wena ho SASSA haeba ho hlokahala.

Ee, ke monahano o motle wa hore a nke medical aid. Mme ke tla mo eletsa hore pele a kgetha, a nke nako ho bapisa mefuta e fapaneng ya medical aid. Hobane tse ding di theko e tlase, empa e di sa akaretse ditlhoko tsohle. Ke tla mo botsa hore na o na le mafu a sa foleng kapa bohlokwa ba ho etela ngaka kgafetsa. Hobane seo se tla mo thusa ho kgetha se loketseng bophelo ba hae. Ke tla mo eletsa hape hore a shebe hofe monthly premium ke bokae, hore na hona le waiting period. Le hore na ke ditjhelete dife tseo a ka itlelang ka tsona haeba a ka kula kapa a le kotsing.

Dumela moratuwa. Ke batla hore re bue ka karete ya ka ya ho reka ka sekoloto. Tekanyetso ya ena e nyane. Mme ke nahana hore ho ka ba molemo ho e eketsa hanyane. Lebaka ke hore dinako tse ding re tobana le ditlhoko tse sa lebellwang, kapa menyetla ya ho reka dintho tsa bohlokwa ka theko e tlase. Empa re sitwa ka mabaka a moedi oo o tlase. Ha ke ke ra tla ra e sebedisa ka tsela e fetelletseng. Empa ho ba le tekanyetso e hodimo, ho ka re thusa nakong tsa tshohanyetso.

Dumela Ke utlwile hore ha o na le life cover, ho na le menyetla ya hore o ka fumana tjhelete e ngata. Kapa lelapa la hao le ka fumana tshehetso e ngata ha o ka hlokahala. Seo se entse hore ke thahaselle ho tseba haholwanyane ka lona. Ke kopa ho botsa dipotso tse mmalwa. Ya pele, ke mofuta ofe wa life cover oo le nang le ona, le hore na o sebetsa jwang? Hape ke bokae premium ka kgwedi? Ya boraro ke hore, ha motho a hlokahala tjhelete e fuwang lelapa ke bokae, le hore na e e le fuwa nako efe? Ya bone, na ha hona le ha hona melemo e meng hape na? Hape na ho na le waiting period pele cover e qala ho sebetsa?

Ee, ke nahana ho sengwa ha di ATM, ke bothata bo boholo haholo moo re dulang teng. Ha ditsotsi di senya di ATM, di senya thepa ya setjhaba. Di ama batho ba bangata ba seng ba ithetswe ke tshebeletso eo. Haholo-holo batswadi le batsofe ba amohelang social grant. Ba qetella ba palame dipalangwang ho ya toropong e nngwe ho fumana tjhelete ya bona. Sena se beha maphelo a bona kotsing, mme ba qetella ba lefa ditjeho tse eketsehileng.